Kuyiqiniso ukuthi okuqukethwe kwendawo kubaluleke kakhulu ezinkundleni zokusakaza umculo. Kungakha umuzwa wobunikazi bomphakathi, nokuxhumana phakathi kwabasebenzi. Abantu bavame ukuzizwa benokuxhumana okukhulu nomculo owenziwe abaculi abavela endaweni yabo. Izinkundla zingakwazi ukulinganisa isidingo sama-TT omhlaba wonke, kanye nokukhuthaza abaculi bendawo nokuqukethwe, ngezindlela eziningi. Enye indlela ukuthi zibe nezigaba ezikhethekile, noma uhlu lwabadlalwayo olugxile komculo wendawo. Lokhu kungenza kube lula kubasebenzisi ukuthola abaculi bendawo. Ngaphezu kwalokho, izinkundla zingakhuthaza abaculi bendawo ngokubanika ithuba lokuthi umculo wabo uvezwa kakhulu. Lokhu kungabandakanya ukubafaka ohlwini oludumeli lwadlalwayo ukubagqamisa ekhasini elikhaya.

Ubab'Sompisi angaqala ngokuvula i-akhawunti yebhizinisi kwi-inthanethi, ebhange olikhethile. Iningi lamabhange manje linamapulatifomu e-inthanethi anobungani kumsebenzisi, amvumela ukuthi aphathe izimali zebhizinisi lakhe. Ukuze alawule iholo, kufanele abheke izici ezifana nokuthi ukhokha abasebenzi ngqo, ukubala amaholo nama-deductions, ukukhiqiza ama-payslip, ukubika ukuhambisana nemithetho yentela. Angaqala ngokuxhumana nebhange lakho ukuze abone ukuthi iziphi izinsizakalo ze-payroll management abaziphakelayo nge-inthanethi. Bangamqondisa ngequbo yokusetha futhi bamchazele izici ezitholakalayo. Kungenzeka futhi ukuthi kukhona izinhlelo ze-software ze-payroll ezizimele, ezihlanganiswe ne-akhawunti yakhe yebhange.

Abegqugquzeli bethweswa icala ngokuqukethwa abakhuthuzayo, kungaba nomthelela omkhulu embonini yokumaketha enethonya, kungadala ukungathembeki phakathi kwabathengi abangase baqale ukungabaza ubuqiniso bezincomo ezivela kubathonya. Lokhu kungaholela ekwehleni kokuthembela kubathonya, kanye nokuncipha kokusebenza kwemikhankaso yokumaketha enethonya. Ngaphezu kwalokho, kungase kube nomthelela omubi kubathonywa ngokwabo. Bangase balahlekelwe ukwethenjwa kwabalandeli babo, kanye nemikhiqizo abasebenzisana nayo. Lokhu kungaholela ekwehleni kwamathuba okusebenzisana, kanye nemali engenayo. Ukuze bagweme imiphumela engokomthetho, abathonya bangathatha izinyathelo eziningi. Okokuqala, kufanele baqinisekise ukuthi ukuqukethwa abakukhuthazayo kuqotho, futhi akunakukhohlisana.

Sis' Noma, ngiyajabula ukukunika lefoni yami endala. Ngezisekelo zokuxhumana, into yokuqala ukwazi ukuthi ungashayela abantu ngokufaka inombolo yabo, bese ucindezela ikinobho yokushaya, ungamukela ikholi ngokucindezela ikinobho eluhlaza uma ifoni ikhala. Ukuthumela umbhalo, uya ohlelweni lemiyalezo, uqale umbhalo omusha, uthayiphe umlayezo wakho, bese ufaka inombolo yomamukeli, bese uthumela kuyena. Ukuphendula umbhalo, vele uvule umlayezo bese uthayipha impendulo yakho. Manje ngeziluleko zokuphepha nokuzibophezela. Okokuqala, qaphela ukuthi ubani oxhumana naye, unganiki imininingwane yakho yomuntu siqu kubantu ongabazi. Uma uthola imiyalezo exakile noma ecela ulwazi oluyimfihlo, ungabiphenduli.

Abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana bangalinganisela uhlobo lwabo lomuntu siqu, kanye namagagu, nezimfuno nje zentengiso zokuqukethwe okuxhasiwe, ngokucabangela izinto ezimbalwa ezibalulekile. Ukuhambisana, ukwethembeka, ukufanekelela kubalandeli, ukucaca, nokwethembeka, imigomo yemikhiqizo. Ngokucabangela le zinto abagqugquzeli bengazama ukulinganisa ubuwena babo, nemigomo yabo, namathuba okuxhasa, ukuze bakhe okuqukethwe ukuzakwala ngokungakwangempela kubalandeli babo, futhi kuhambisane namagugu abo.